Ndingavula isiphaza shop ngoba iziphaza shop ziyahamba kakhulu xa indlu iphakathi kwezinye izindlu. Ndithengise kakhulu izinto ezityiwa ngabantwana ezinjengeeswiti nee-chips nezitoki nezinye nezinye izinto.

Ingaluncedo kakhulu xa ndinoyithenga efowunini kuba kaloku xa ndinoyoyithenga evenkileni, ndingathatha ixesha kwaye mhlawumbi ndingafika kusithiwa evenkileni iphelile idatha.

Ndava ngolunye usapho elalungene kumasingcwabane wokuhlala xa kufuneke olwaa sapho luyofuna imali yokungcwaba labe lishiyiwe ngumama walo, azange liyifumane imali yongcwaba. Ndayiva kabuhlungu kakhulu loo nto.

Ukuze umntu anyuse amanqaku akhe kunyanzelekile uba abhatale rhoqo amatyala akhe awatyalayo.

Ndingamcebisa utata ukuba enze u-cardless okanye uCashSend okanye ueWallet ukuze umama akwazi uyikhupha imali ngaphandle kwekhadi.